Ba batla seteitemente sa three months sa bank-a ya gago. Ba lebelela le gore ga ona dikoloto tse dingwe, ba lebelela le gore o bereka ko kae, o gola bokae le bukana yagago ya matswalo ID book.

Ke dilo tsa go tshwana le gore bank-a e o tlabeng o bula karata ya gago mo go yona, ga ena di-interest-e tse di jang thata-thata na mo go yone. Le gore o ka boloka madi a gago nako e ntsi, e be e be le dinamane ko godimo e sa go jela madi botoka e go beele dinamane.

Di a amana ka gonne o ka se batle go etsa kopo ya karata ya sekoloto, mme o nale dikoloto tse dingwe mo historing ya gago. O tlamehile gore o patale pele dikoloto tsa gago, le mo mo historing ya pele o ka batla go kena mo godimo ga sekoloto se sengwe.

Ke diphoso tsa go tshwana le gore o tla fitlhela o na le diakhaonto tsa mefutafuta tse dingwe tse dintsi. E be o fitlhela o batla karata ya sekoloto mo godimo ga diakhaonto tse dintsi-ntsi tse o di patelang, mo e leng gore o tlo feleletsa o ikgama ka dikoloto o sa tlhole o kgona go di patala.

Ee, go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele go ka e dira kopo. Ka gonne fa o ka se dire jalo o tle o fitlhela e le gore ko pelenyana kwa ga o sa tlhaloganya, ka gonne go le gantsi taba tse eleng gore di na le dikoloto ka mogare. O fitlhela o patala madi a mantsi a fetisang madi a o neng o a adimile, sekao fa o ka adima tšhelete le kanang five hundred fa o patela sekoloto seo ko pele o tlo thola o patala tšhelete e leng extra, e tle go ya ko ma seven hundred, wena o kopile five hundred. So go botlhokwa thata-thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano, pele ga o ka tsena mogare ga dikoloto.

Go nna le kitso ka madi le go ithuta go ka thusa batho ga golo, ka gonne go le molefatsheng le re phelang mo go lona gone jaanong, batho ba phela mo gare ga dikoloto fela. Ga ba tsebe selo ga bana kitso ka ga madi, ke nagana gore batho ba le bantsi ba e tlhoka kitso ena ba kgone go itse go boloka madi. Go berekisa madi a bone, ba tlogele ditaba tsa go kopa dikarata tsa sekoloto, batswe mo tsona, ba berekisa madi a ba nang le o na.

Dilo tse di tsewang tsiya ke bank-a fa le dumelana ka go dirisa mokgwa wa bona wa go bula sekoloto. E go le gantsi batla go gofa sekoloto mme bona ba batla go ikgogela. Ba batla gore if o ba boleletse gore a wa bereka, fa o gola ga ba batle wena o tlise tšhelete ko bank-eng, ba batla gore bona e ba bona ba ikgogelang automatically mo bank-eng ya gago. Fa o sena go tsenela ke madi ao a mogolo bona ba batla go e goga ka bo bona, ke yone ntho e ke e tsebang gore di-bank-a di tseya tsia ka yona.

Fa o sena tšhelete mo account-ong, overdraft e kgone go go thusa gore o kgone go reka sela le sela. Tse di borai ke gore di tsala tsa tšhelete e leng gore ba go adimile yone, fa o sa duele ka nako ke tse dintsi, ba go tseela madi a le mantsi tota, for go patela ditsala tsa tšhelete e o e adimileng.

Initiation fee, monthly service fee le dipoelo.

Ditsela tse di ka thusang ke fa di-bank-a di ka fokotsa madi ao a dipoelo, a tlamehileng gore batho ba wa buse. E be madinyana a kwa tlasenyana a se ka nna dipoelo tse di kwa godimo.

Ditsela tse di ka re thusang gore re adime madi mo di-bank-eng fa re a duela re se ka duela madi a mantsi. Ke ditsela tse le tsa gore fa o dirisa bank-a e e rileng o adime madi ko bank-eng yona eo e o e dirisang. Gore le di interest tsa teng dipoelo tsa teng di seka nna tsa poelo ya ko godimo, ka ge lebaka e le gore ka gonne o dirisana le bona, ka go boloka madi ko go teng.

Tirelo ya bank-a ya go ntsha madi a go tsaya loeto, e bereka fela jalo jaaka motho yo adimang madi kwa bank-eng. Go tshwana fela le go adima madi, fa o adima madi ga ba go botse gore o ye go etsang ka madi ao. So fa o tsaya leeto o ka nna wa tsaya leeto fa o batla go aga ntlo, o ka nna wa aga ntlo. Se se golo ke gore ba go adime madi, ga se gore ba batle go itse gore o etsang ka madi ao, and-e ga o a busa a tlo boa le dipoelo fa godimo.